Izinhlelo ezikhona ezisekuchwephesheni besimanje manje. Zingabakhuthaza kakhulu abafundi, nabantu abasha, i-online gaming, ukuba baqonde kusanesikhathi ukuba kunamagemu, kunemidlalo edlalwayo ekumele bakwazi ukuyifunda nokuyidlala besesebasha. Ngoba okwenza ukuba abantwana bengakwazi ukudlala nokungenela lamagemu, yingoba nabo abanaso isikhathi sokudlala, abakuboni ukudlala kubalulekile kubona. Uma ngabe kukhona o-online gaming, yilapho abazobona khona ukuba kumqoka ukudlala nokulandela ezemidlalo.

Umzali obona sengazuthi ingane yakhe ilahlekelwa ikusasa uma ngabe ilandela ezemidlalo. Ngingakwazi ukumubonisa ukuba umntwana engakwazi ukukwenza kokubili. Akukona ukuthi, ingane ayizazi ukuthi ifunani, kepha yingoba kumele ingane ikwazi ukudlala nayo. Kumele yazi ukuba ikhono layo likuphi.

Uma ngabe nginamandla okuthuthukisa inkundla yezemidlalo. Ngingazama ukuba abantu abasha basondele kakhulu, ngokuba babe nezinto zabo zabantu abasha. Abazokwazi ukuba bafike bazilibazise ngazo, bazisebenzise ukubuka inkundla zesimanje manje, phecelezi zobuchwepheshe besimanje manje, ithekhnoloji. Ziningi-ke izinto abangazijabulela enkundleni ngoba kuyaye kufike nabantu abadumile, abantu osaziwayo, ukuze bakwazi abasha nabantu abafisa ukuya enkundleni ukuba bajabule.

Uma ngabe umfundi kunzima ukuthi abambe kokubili ibhola nesikole, kuzomele ibhola alidlale ngamaviki. Angabe esalidlala zonke izinsuku ngoba liyamphazamisa esikoleni, kanti isikole isona esimuqoka kakhulu ukudlula konke, ebese ibhola nalo, ezimidlalo kuza ngemuva. Kubalulekile futhi kumqoka ukuba umntwana aqonde ukuba uqala esikoleni uyafunda ukuze akwazi, noma engumdlali webhola angahluleki ezinye zezinto ey'zomdinga. Ngoba ekugcineni kuzofunakala ukuba enze izinto ezithile ey'zomdinga ukuba ufundile.

Izikole zingazama ukugqugquzela ukumbandakanya ezemidlalo ezimpilweni zababasha kanye nabantu abasafisa ukuzibona bedlala ibhola. Uma ngabe umuntu edlala ibhola noma izinkundla zihlanganise ibhola, yilapho abantu abazojabulela khona ukuhlangana. Kanye nokuzobonisana, kanye nokuzodlala ndawonye, kuzobenza lokho ukuba bajabule. Uma ngabe kukhona abahluliwe, uma ngabe kukhona abawinile, kuzobakhuthaza ukuba baqhubekele phambili nabanye bazobona okuhle kwabanye bese .

Abafundi abavela ezizindeni zamasiko ahlukene. Abamba iqhaza impela ngobani na? Uma ngabe sekusuke kuzodlalwa ibhola, kusuke sekuhlangene izindawo ezingafani kanye nezigodi ezingafani noma izikole, noma ilapho lapho iqembu elivela khona. Lokho nje kwakhona kodwa ukuba bahlangane bezodlala enkundleni, kwayikhona lokho kuyabenza ukuba bakhohlwe ukuthi kunamasiko abazobenza balahlekelwe yilokhu abakucabangayo ukuba kuzobalahlekela. Kepha ngesikhathi kuhlangenwe kudlalwa ibhola ilapho umuntu azobona khona ukubaluleka nokumqoka kokudlala noma ngokuzivocavoca ngaleyo ndlela yokuba omunye.